Engingayenza ukuze ngiqinisekise ukuphepha, ukusebenzisa i-Wi-Fi, ngingenza isiqiniseko sokuthi angizishiyi izinto zami konke nephini. Ukuze kuthintwe yiwo wonke umuntu ozobe esebenzisa i-Wi-Fi. Angikushiyi, imininingwane yami nje angishiyi ngiyasebenzisa ngiphume, angiseyvi lutho.

Uhulumeni uma engahlinzeka uma engahlinzeka abantu nge-Wi-Fi noma umphakathi. Ngicabanga ukuthi kungasiza labo abangakhoni ukulithenga abangakhoni ukuthenga umoya ukuthi bethenge idatha. Kungabasiza kakhulu noma laba abafunda ngamaposi besemakhaya yibo nabo abadinga kakhulu i-inthanethi esikhathini samanje. Abafunda ngeposi uthole ukuthi ena baphelelwe idatha nabo.

Mina indlela engithenga ngayo idatha, ngithenga espaza sangakithi noma ngilithenge esitolo noma ngilithenge efonini yami kwi-ephu , ngine-ephu yase-Capitec ne-ephu yase-FNB.

Ngingagwema ukuthi abantu bengabangi ukukhonektha kwi-Wi-Fi, bengabangi ukukhonektha kwi-Wi-Fi futhi bengazenzi izinto ezingekho zinhle nge-inthanethi cause ngoba akusiwo wonke umuntu owenza okuhle uma engena kwi-inthanethi. Ikakhulukazi nje ngingenza isiqiniseko sokuthi litholwa yilaba abafundayo, abafuna ulwazi oluthile, futhi litholwe abasuke besebenza abafuna ulwazi oluthile. Hhayi umuntu ongenzi lutho.

Ukubaluleka kwemisakazo yemphakathi ukuthi uyakhona ukwazi ukuthi ena kwenzakalani endaweni engihleli kuyo. Ikuphi abantu abantu basendaweni engihleli kuyo abashoda ngakho. Ikuphi abantu basendaweni engihleli kuyo engingabasiza ngakho. Ikuphi esingakwenza okuhle emphakathini wangakithi esingakwenza sihlangane sisonke okuzovimba ukuthi kube khona izinto ezimbi ezenzakalayo. Nanokuthi nje singawukhulisa kanjani umphakathi. Kukhulunywa ngakho konke lezo zinto lezo.

Ngake ngazama ukusebenzisa i-Wi-Fi yase-mall. Ya yayihlupha ngoba nje ngafika kugcwele, manje yayidonsa kancane, yayidonsa nje kancane. Wonke umuntu eyisebenzisa, yayenza kancane ngagcina ngingawuqedanga , ngagcina ngingalutholanga nalolu lwazi engangizolubheka.

Singigqungquzela ngokuthi ngazi ukuthi ena wonke , lonke uhlanga olukhona lubalulekile futhi kubalulekile ukuthi singawakhohlwa namasiko ethu.

Ulwazi, ulwazi olucacile engingaludlulisa ngingadlulisa kakhulukazi ku-Facebook ngoba vele abantu abaningi bano-Facebook futhi yiwo abakhonayo ukungena mahhala. Ngibazise ukuthi ena kuzoba nohlelo olukanje kanje kanjena, ngisacela belindele vele-ke ngeke behlale bengalindeli. Ngibathembise nokuthi mhla kuvulwa kuzobe kukhona ini, kuzo konyeliswana, kuzobuzwa ophendulile khona azokuthola okuhle. Ngeke-ke behlale bengezi-ke lapho abantu.

Ukuze kuxazululeke izinkinga ze-akhawunti ngicabanga ukuthi kumele ngibike ukuthi khona into engenzeki. Ngibheke nami ukuthi ene ngabe ngiyilandelile yini imigomo nemibandela kungiholele ekuthenini i-akhawunti yami.

Engingakwenza ukuze ngiqiniseke ukuthi ukusebenzisa i-Wi-Fi yasesikhumulweni sezindiza ukuthi ena iphephile yini ngingabuza kumantshingelane wakhona ukuthi kungalunga yini ukuthi ngiyisebenzise, ayizukungimoshela yini izinto zami. Kuhle nje ukubuza, ngingabuza nje kuqala kwengimubonayo, noma nje kwengimubonayo engimubonayo ukuthi usebenza.

Kubalulekile kakhulu kimi, ngoba ngizokwazi ukuthi ena kwenzakalani ey'ndaweni eziwumakhelwane wami noma, noma nje ngizokwazi ukuthi ena kwenzakalani ey'ndaweni ey'sondelelene nami.

Umhlobo womculo enginganintshela ngawo amapiyano. Amapiyano uma uwalalele awujuluki njengezinye iy'nhlobo zemculo ey'thandwa . Ya ngicabanga ukuthi nje.